Imingxuma yakhe azawufaka kuyo imbewu yakhe kufanele ibe nezithuba ezaneleyo phakathi kwayo.

Ujongilanga uphelisa ubuso botywala, le nto kuthiwa yiphuza feyisi, phecelezi. Uyawaphelisa namaqhakuva.

Abo bafuna ukuqalisa amashishini wokulima bazoba nomhlaba owoneleyo. Nabantu abafuna ukutyala ukutya abazawukutya bazoba nomhlaba owaneleyo bangathengi yonke into evenkileni.

Indawo endihlala kuyo ayingeke ikulungele ukuvelisa umbona, itshisa kakhulu kwaye akunethi.

Ifriji.

Ndicinga ukuba zithetha ngokutya.

Ndingaboyika kwaye ngeke ndiphinde ndimbone ngohlobo ebendimbona ngalo. Futhi ndingafowunela amapolisa ajongene nezilwanyane.

Iziqhamo ezivuthwa ehlotyeni yipesika, yimango kunye nebhanana.

Xa sinokufunda ngezolimo abanye benu bangahamba bayovula amashishini kwicandelo lezolimo, benze ukutya sibe nokutya okwaneleyo apha eSouth Africa, singathengi ukutya okufana neziqhamo, imifuno kwamanye amazwe. Loo nto ithi xa sisenza ukutya okwaneleyo sizokwazi ukuthengisa okunye kokutya esikwenzayo kumazwe ahluphekileyo okanye angakwaziyo ukwenza ukutya okwaneleyo. Loo nto ithi imali yethu, irandi ngamanye amazwi, xa ithelekiswa nezinye imali izawuba ngcono.

Sizawuthetha ngendlela yokugcina ukutya. Ukutya ungakugcina kukhenkcezisiwe okanye kunkonxiwe. Into endiza kuthetha ngayo ke mna ngoku ngumnqathe odityaniswe nombona kunye ne-peas. Umnqathe wakho uyawuxobula kuqala uwunqunqe ube zipisi ezifunwa nguwo utsho udibanise nombona kunye ne-peas. Kwesinye isitya uthele amanzi abandayo, uthele iviniga, uthele i-bicarbonate of soda. Emveni koko uthathe imifuno yakho uyihlambe kuloo manzi. Wakugqiba ukuhlamba imifuno yakho uthatha amanzi uwabilise, amanye amanzi aklini uwabilise. Akubila loo manzi uthathe imifuno yakho uthele kuloo manzi abilileyo. Emveni koko uyeke imifuno yakho ihlale kuloo manzi abilileyo imizuzu emibini. Emveni koko uthathe amaplastiki utsho ufake imifuno yakho. Emveni koko uyifake kwisikhenkcezisi.

Into efika kuqala engqondweni yam kukuba manditye, kodwa ndiphinde ndicinge iinyoka kuba kaloku ziyawuthanda umthi wamaqunube.

Ndizawukha amanzi okunkcenkceshela emlanjeni.

Urhulumente angathenga imbewu kunye nezixhobo zokulima. Izikolo neentsapho zingaqinisekisa ukuba kukho umhlaba owaneleyo apho kuzawufundiswa khona abantwana abangamantombazane ukulima, bangagqibeli ngokufunda eklasini kodwa bakwenze.

Ndicinga ngoba abantwana nabantu ababhinqileyo bayoyika ukusondela ecaleni kwakhe kuba kaloku uyafana nomdlwenguli.

Ndingaqale ndizijonge ukuba azinanxeba na. Emveni koko ndiziqhaqhe, ndijonge ngaphakathi ukuba akukho nto ziyityileyo na eyingozi.

Esona sityalo sityiwayo ndingabanomdla wokusityala yikhaphetshu. Xa utyala ikhaphetshu uphethula umhlaba wakho uwubethe, emveni koko ukhuphe izinto eziye zizikhulele emhlabeni, izinto ezifana nengca uzilahlele ecaleni. Xa ugqibile wembe umngxuma utsho ufake imbewu yakho, emveni koko uvale, uvala ngumhlaba. Utsho ke ngoku ushiye isithuba esaneleyo sokuba ikhaphetshu yakho ize ikwazi ukukhula ngokwaneleyo. Utsho ke ngoku utyale elandelayo ngale ndlela ebesendiyibalile. Emveni koko izityalo zakho uzawuzinkcenkceshela wakugqiba ukutyala. Xa sowugqibile ukutyala, unkcenkceshela kabini ngosuku ekuseni nangorhatya kude kufikelela ekubeni ivuthiwe ikhaphetshu yakho iyavunwa.

Akukho lula ukulima umbona. Umbona uyahlakulelwa, umbona kufuneka uphiwe izithuba ukuze ukwazi ukukhula kakuhle. Lowo umsebenzi angeke ukwazi ukwenziwa ngumntu omnye, udinga ukwenziwa ngabantu ababini nangaphezulu.

Ihoko ndingayakha ngezitena zendlu. Uphahla kube lolwengca. Emafestilenii kube zintsimbi, kodwa zikwazi ukungenisa umoya. Ucango kube lolwentsimbi nalo.

Owona mthi ofunwa kakhulu emalikeni ngumthi wamantongomane obizwa nge-Macadamia. Lo mthi uvelisa amantongomane enza ingeniso eninzi, kwaye olu hlobo lwamantongomane luthandwa kwilizwe jikelele.

Andiyithandi le nto yokungazivaleli kwakho iihagu zakho xa uzophangela kuba ziye zize apha kwam zifike zimoshe.

Ndithanda ezikhenkcezisiweyo kuba zinencasa.

Ukugcinwa kwemfuyo enjengeebhokhwe neegusha akwenzeki kwindawo zasedolophini. Ndicinga ukuba kungoba umthetho awuvumi.

Amaqunube anengeniso eninzi, kwaye akhula phantse kuzo zonke iindidi zomhlaba.

Andivumelani mna nale ngxelo kuba ekulimeni kukhona amayeza ayingozi asetyenziswa ekubulaleni izifo nezinambuzane. La mayeza ayingozi kakhulu. Xa efakiwe kuye kufuneke ukuba izityalo zingasetyenziswa, kulindwe ixesha elithile ngaphambi kokuba zisetyenziswe. Umlimi ongafundanga akazukwazi ukulandela imiyalelo ebhalwe emayezeni okubulala izifo nezinambuzane ezityalweni.

Yifotsholo, ifotsholo isetyenziswa ekuphethuleni umhlaba. Kube yireyikhi, ireyikhi isetyenziswa ekususeni izibi emhlabeni.

Umfama osaqalayo kumele abe nomonde, anyamezele, futhi omelele.

Ispinatshi, ityhukhamba namathanga.

Ewe, kuba xa bexhaswa abalimi abasakhulayo bazawukwazi ukuvelisa izityalo ezininzi. Ithi loo nto kuza kwanda amathuba omsebenzi. Kwelinye icala sizawukwazi ukuba nezityalo ezaneleyo side ezinye sizithengise kwamanye amazwe. Ngolo hlobo i-GDP yelizwe lethu izawunyuka.

Andivumelani mna nale ntetho kuba abantu basezifama basebenza nzima, kwaye neevenkile bezingeke zibe khona ukuba bebengekho.

Ndingathi kufuneka aqiniseke ukuba le ndawo azawutyala kuyo yindawo ethandwa yimvula. Okwesibini, kufanele ukuba umhlaba azawutyala kuwo aqiniseke ukuba ufume ngokwaneleyo. Okwesithathu, kufuneka xa etyala aqiniseke ukuba imingxuma yakhe inzulu ngokwaneleyo.